Ngingathola umuthi wokuthi ngifuthe yonke insimu ukuze lezi nambuzane zingazo kuphinde zibuye, zife lezi nambuzane ngoba zimosha izitshalo zami.

Ukuthi kumele uthole umuthi wokufutha kuze lezi nambuzane zingazo phinde zibuye or uzibulale ngemuthi lowuthengako ezitolo.

ULerato kumele athole ulwazi kubantu abadala ebende benze balima kubalimi abadala, kuze zonke kuze yonke imbewu yakhe ihambe ngokubalulekile nangezempilo.

Ukuthi bayakhona ukulima umhlaba bakhone ukuwubona ukuthi kufanele kuthi ukungena izitshalo, noma umhlabathi awufanele ukungena izitshalo bakhona kukuhlolisisa lokho.

Uma umlimi afuna ukutshala izitshalo izitshalo kumele lo mhlaba la atshala kuwo, ahlolisiswe ukuthi lona umhlaba o-right kuthi angatshala izitshalo zazendlini, nenzuzo angaba nayo kulezo kulowo mhlaba asuke atshala kuwo.

Umakhelwane kumele ngumlayezele isitolo ukuthi ahambe ayothenga umuthi wezinambuzane ukuze azoziceda lezo zinambuzane, le siceda izitshalo zethu lezi yingozi tu kwezitshalo zethu.

Uma uvuna ngesandla ziningi izitshalo eziphumayo ngobe azifi lezinye, mara uma uvuna ngethekinoloji khona lezifayo. So umthelela omuhle kuthi sivune ngezandla.

Ngiyalishayela ibhange lami liyangiphendula ukuthi leyo mali kumele, njengoba bangibolekile kumele ibuye inema-interest, ngiyabatshela ukuthi ngidosa ndima kuzokulima ngenca yezulu. Abawuthathi umyalezo wami lengibatshela wona bethi bona sinesivumelwano lesi sisayinile phansi.

Kuningi kakhulu kwezitshalo ngezandla kuningi kakhulu ukuthi , isilayi, amantongomane ngiwo le singathi siwasebenzisa kakhulu la eKwaZulu-Natali.

Thomas uyaya lapho ema-ofisi ayosho ukuthi kusasa uzobuya nencwadi kadokodela ikhalo lakhe liyacacamba kakhulu, so akakhoni lutho. Uyocela amaphilisi okumsiza kuphele lobo buhlungu.

Kufanele ukuthi izukulwane zifunde ngendlela ekusetshenziswa ngayo ukulima yakudala nale yanyalo ngoba yakudala ivuna izitshalo ngezandla, le yamanje ivuna izitalo, izitshalo ngethekhinoloji ene kumele iveze amathuba emisebenzi kakhulu .

Zikhona zinselelo ezivelayo uyaba nobundima lomhlabathi ngoba izitshalo zakhe lezinye azikhuli kahle, lezinye ziyafa kumele athenge imithi yalezi tshalo, ukuze lezi tshalo zizojabulisa sibe .

Ngingatshala amantongomane, ngitshale isilayi, ngitshale tibhitfo kuze nabantu bazokhona ukungisapota uma , uma sengitshalile kuze ngizothola nami imali.

Ilanga lishisa kakhulu nezitshalo lezinye ziyafa lezinye azibi-right, kunezitshalo ezidinga ilanga, kunezitshalo ezingadingi ilanga.

Ziba lichaza kakhulu ngoba zisapota ngomithi kuthi sikhone ukufutha lezi zinambuzane, kuze lezi nambuzane zife.

Ngingalanda abantu bezomhlaba bazo-check-a umhlaba ukuthi umhlaba u-right, ukuthi singahlanyela , singahlanyela yini kuze sizoba nenzuzo yezotshalo .

Zinambuzane aziphathwa kahle kumele izinambuzane uzibulale ngoba ungathi uziphatha kahle izinambuzane sizophinde zibuye sizokumoshela.

Ngingazizwa ngidumazekile kakhulu ngoba angeke ngikhone ukubuza noma ubani ngoba lapho ngihamba khona akunayo i-signal, ngalinye ilanga ngathatha umuntu owaziyo izitshalo ukuthi lezi ngiziphi ezidliwayo, lezi ngiziphi ezingadliwa.

Ucwepheshe angasiza kakhulu ngekuthi aboleke uLerato imali yokuthi athenge izinsiza zokusebenza, amakuba, izigubhu zekufutha izinambuzane, nemithi amthengele.

USenzo kumele ahambe aye ezimakethi or ezitolo ayobuza ukuthi abantu bawufuna utamatisi phambilini, kuze angawukhi lo tamatisi bese uya makethi bafika bangawuthengi ngoba uzomosheka. Kumele acale ayobuza kucala.

USipho kumele abe nentshisekelo yokuthi lapho ahlanyela khona kusendaweni e-right yokuthi noma kungachamuka imvula enkulu, angeke lo mhlaba uhambe, angeke lo mhlaba uguguleke.

UThandi kumele ayigcine inhle ingadi kagogo ngoba izomsiza ksasa ene uThandi uyafunda kulokho akwenzayo impelasonto kukuthi insimu or ingadi iphathwa kanjani. Kuze izoba nemthelela or izokhiciza imali eningi.

Ngidumale kakhulu ngobe angeke kulunge ukuthi uyenze leyo nto ngoba imiphumela angeke uyithole, kubaluleke kakhulu ukuthi lapho ubona khona into ingaphumeleli kumele uyiyeke .

Izinambuzane zamosha zonke izitshalo zami ngasho ngenhliziyo ukuthi ayi sengiyayeka ukutshala, mara kwaba nomunye umuntu owangiluleka wangitshela ukuthi kunesitolo esithengisa umuthi wezinambuzane. Angithole isigubhu futhi zonke izinambuzane zizohamba lezinye zizofa, ukuze izitshalo zami zibe nempumelelo.

Izimpahla zokuphepha zibaluleke kakhulu uma ufutha izinambuzane konke nezigubhu zokufutha, kuze lezi nambuzane zingazohlala emzimbeni zilume nanawe.

Ukuvuna ngesandla kune quality eningi ngobe izitshalo ziphuma njengoba siphelele. Itec ithekhinoloji ikhipa izitshalo ezishodayo lezinye ziyalimala kuvunwa ngesandla kunomthelela lo muhle kakhulu.